Mosotho ha hlokehe le hore o mmona ka kobo feela. Le ha itsamaela mane, a a isasanka mane wa mmona hore enwa ke mosotho. Dintho di ngata tseo re di aparang. Re apara ditsheya ha re sa ikhahla ka kobo jwalo o tla re bona re dula re sasanka re tshwere melamu. Ehlile ho bona ngwana mosotho ha se ntho e batlang e le thata hakalo. Mme re kgaba ka bosotho ba rona.

Tjhe, atjhe eo kannete yona ke mahlabisadihlong nthweng eseng e aparwa ke batho bana matsatsing a basadi . Le nna ke ae bona hore atjhe ha se ntho e lokileng hoba kannete ho so ikapara-kaparelwa feela ha o sa hlomphuwa. E le hore motho wa mme and-e o lokela hore a hlomphehe ka tsela o mmonang ka yona. Empa matsatsi a, ba nyefodisa basadi ka tsela ena e mmakatsang ka mokgwa oo ba aparang ka teng.

Ntho e etsahalang mabenkeleng e se e etswa ho latela di-fashion-e le ntho tse aparwang matsatsing anana. Mabenkeleng mona e se etswa ho latela fashion mme eseng teka-tekanyetso, kapa ho nyefola kapa ho emong kapa emong wa moo, ho mme kapa ntate. E batla e re lekantse bohle hobane ntho e batlang oe fumana, kapa ntho o batlang ho e fumana wa e fumana ka nako .

Atjhe, fashion-e kapa diaparo, kapa diaparo tse ka hara lebenkele di ratwa ke motho ya tlileng ho di reka. Ha nna ke sa tsebe hore kannete ditshwantsho tseo tse tummeng tse bontshwang di le teng dikipeng moo di bolelang, ha ho bolele ba bang le bona ba lokela hore ba se ke ba tseba. Motho a ka thabela a tseba akere? Jwale ke na mathata nna, motho a ka reka sekipa se ratwang ke yena ka nako e ratwang ke yena hore na e hlahisitswe eng? Atjhe ha se taba eo.

Hoo, ha ho tlo ba bobebe hore re kgutlisetse boleng ba lelapi le re le sebedisang hana jwale. Ka ha ntho di fetohile, mme malapi ka mokgwa a neng a etswa ka teng kgale. Ntho ha di sa tshwana, ebile di fetohile. Ke hore kannete ke nahana ho kgutlisetsa ho tseo tsa mehleng ya kgale le boleng ba teng, ke ho fumana batho baneng ba di etsa ka nako eo, ba rute ba etsang hana jwale. Hoba kannete dintho di batla di fetohile, mme le batho ba etsang tsona diaparo tseo ha e sa le batho baneng ba etsa tsela tsa kgale.

Dintho di batla di fetohile. Re ka se batle hore maemo a tshwane le a fetileng ka ha re na le merabe e batlang e fapa-fapane, e aparang dintho tse fapaneng. Jwale ha ho tlo ba le teka-tekano ka tsela eno hoba ba bang tla be ba apere ho itseng, ba bang ba apere ho itseng ho latela merabe jwalo. Jwale ke nahana mokgwa wa o apara hana jwale o batla ho ba le teka-tekanyetso ho banyaneng o kgona hore o bontshe ha o ya kae kapa kae hore o apere jwang?

Ho lowa moseme jwalo ka mosotho jwalo o etse katiba e bitswang modiyanyewe ha se ntho e bobebe e ka etswang ke mang le mang? E hloka tsebo e itseng ya hore o iphumane o etsa taba tseo, mme tsebo eo e ntse e dutse ho Basotho ho fitlhela ka la hana jwale. Jwale ha hona ho ka fetoha, kapa ho be le moo o tla fumana e etswa teng, kapa e sebediswa ke ba bang ntle le Basotho moo e qadileng teng.

Jwalo ka ha re tseba taba tsa Basotho di sebetsa ka tsela e batlang . Ngwana ke wa mmae empa ha e se ke nyetse, ngwana o tla tlameha hore a tlo sebedisa tsohle. Puo le setso tsohle tsa lapeng kwano. Empa ntle le lenyalo o tla sebedisa tsa mme ho banyaneng kannete ho tlabe o so sena molemo hore a ka bua tsa ntate a sa nyala.

Ho fetoha ha dintho le melao eseng e kene hana jwale ke yona e bolaileng tsena tsohle. Batho se ba etsa dintho ho latela thato ya bona, ha hona molao o mamelwang. Jwale seo ke nahanang se bakuwe feela ke ho hloka molao. Ha motho a ka ba le kgalemelo, a ka tsamaya ka tsela e lokileng. Empa ha hloka kgalemelo o etsa jwalo ka ha dintho di etsahalang matsatsing ana.

Sesotho se re, o ka se tsebe moo o yang teng o sa tsebe moo tswang teng. Ha ke hlalosa sena. Hoo ho bolela hore kannete le ha e le itlhalosa e le jwang? O ka se tsebe mo o yang o sa tsebe moo tswang ho banyaneng tsela ya morao ke yona eo bontshang tsela ya pele. Hoba ha o no etsa polane ya tloha mona ho ya mane, taba ya di qadile hokae? Morao, ha di a qala moo o seng o le teng monana. O qadile o le monyane, ke ka hoo o fihlile moo o leng teng. Jwale o ka se tsebe tsa pele o sa itsebe na o mang? Botebo ba halona, moo o tswang teng, setso sa heno. O keke be wa ba wa itseba, o tlo lahleha.